Njengesikhulu sezempilo somphakathi esiphendula ubhubhane lomhlaba wonke. Inhloso yami eyinhloko ukunciphisa ukubhebhetheka kwalesi sifo, nokuvikela abantu abesengozini. Ngingasebenzisa amasu okugada kanye nokuqapha, ngimise uhlelo lokugada, ngithuthukise umthamo wase-laboratory. Ngiqaphe izinhlelo zokunakekelwa kwezempilo, ukuxhumana nobungozi kanye nokuzibandakanya komphakathi. Ngingenza imiyalezo ecacile, nengayifihli, ngibambisane nomphakathi, ngikhuthaze ukuguquka kokuziphatha. Ukuphathwa kwekesi kanje nokulandelela othintana naye. Ngasungula izinqubo zokuphatha amacala, ukulandelela ukuthintana naye.

Izithiyo ezivamile kungaba ukwesaba ukwahlulelwa. Ukwesaba ukwahlulelwa noma ukufundiswa abahlinzeki bezempilo kungavimbela intsha ekufuneni ukuvimbela inzalo. Ukwephula kokugcinwa kwemfihlo, ukukhathazeka ngokuthi abahlinzeki bezokunakekelwa kwempilo bangase bazise abazali. Noma ababheki ngezidingo zabo zokuvimbela inzalo, kungavimbela abantu abasha ekutholeni izinsiza. Ukuntuleka kwezinkonzo eziyimfihlo, kwezinye izindawo izinsizakalo zokunakekelwa kwezempilo. Zingase zinganikezi ukwelulekwa nokuhlinzekwa okuyimfihlo kokuvimbela inzalo.

Inyanga ayibhuli futhi ayiwashayi amathambo. Kuphela kuyona ufika nenkinga ebese ikunikeza leyo mithi yokuthi uzilaphe. Kanti esangomeni khona ufike ucele umhlahlo, ubhule ebese iyakucacisela okuyikona okukuhluphayo. Ikhane ikunikeza imithi yokwelapha.